Isimo ngingaluleka umngani ukuba anganikezi muntu ocingweni i-dash pin yakhe yasebhange ngoba ngokuqonda kwami alikho ibhange elingakakufonela ocingweni licele i-pin yakho yasebhange. Umngani ngingamululeka ngokucacile ukuba anganikezi muntu i-dash pin yakhe yasebhange ngoba lokho kungulwazi olumele lugciniwe uye yedwa.

kakhulu ukuqonda isikhathi sokulinda kwimishwalense njengoba isuke ibekile imigomo yayo kanye nemibandela. Imindeni ayidingi isikhathi eside ukulinda ukuze ibhekane nezimfuno zazo uma kuza ngakwimishwalense. Imishwalense iyaqinisekisa mayelana nesikhathi esilinganiselwa kwamahora amashumi amabili nane. Imishwalense ehlulwe ukuqondanisa lesi sikhathi kumele icubungulwe kabanzi ukuqondisisa ukuba isemthethweni noma cha.

Mvamisa mayelana nemishwalense yemincwabo isikhathi esike siqhathaniswe ngemahora angangamashumi amabili nane emva kokuba umuntu eyenzile ideshi claim yakhe yomasingcwabisane. Lokhu kuhambisana nezinhlelo eziphathelene nazo zonke izidingo zomholi wayo i-funeral cover okungumasingcwabisane. Kunemigomo nemibandela ebanjwayo uma ungumholi wayo, i-funeral cover okukumasingcwabisane.

Umngani angaya ku-inthanethi abhale ababoleki bezimali bese ebheka kabanzi inzuzo nendlela ekhokhwa ngayo ukuze akwazi ukuthola isikweletu esihambelana naye. Uma engaya nje ku-inthanethi abhale ngokucwaninga athi ababolekisi bezimali abheke konke nenzuzo yakhona ukuze aneliseke.

Cabanga ukuthi lolu hlelo lwezimali lwe-overdraft lungaba usizo kakhulu, njengoba isimo somnotho sibuye sintengantenge ekubhalansiseni izimo zomnotho kanye nosizo lwezimali ebantwini abaludingayo olusheshayo. Owami umbono uthi lungaba uhlelo oluhle kakhulu.

ukuthi lo akuwona umqondo ophusile. Mbangela nje amabhange angakalahlekelwa amakhasimende kwenze phela amabhange awathola kahle amakhasimende ngako okubolekisa ngezimali ezizalayo ezinenzuzo. Uma usuza nemali ebolekisayo engenanzuzo, lokho kuvalela abanye amabhizinisi amathuba okusimama.

Lokho kungaba okusolisa kakhulu. Ngeke ngizizwe kahle ngalokho ngoba kuzwakala kukuhle kakhulu ukuba iqiniso ngoba abantu abasathembekile uma kuza ngasezimalini and ungaqolwa kalula makuza ngase zimweni ezifana nalezi.